Hu tshi khou lugiselwa mitambo ya tshaka dzoṱhe siṱediamu ndi vhona u nga ri ndi tshitshavha tshoṱhe tshine tsha vhueliwa nga mishumo, ngauri hu vha hu tshi khou ṱoḓea vhathu vhanzhi nga nḓila dzo fhambananaho vha ne vha ḓo shumisana uri hu lugiselwa hoyo mutambo, tshiṅwe tshifhinga wa wana hu khou ṱoḓiwa ma security, vha traffic officer na vhathu vhoṱhe vhe ne vha nga thusa thusedza uri hetsho tshi ne tsha khou ṱoḓo u itiwa kana mitambo i no kho ṱoḓo u itiwa i bveledzee.

Nṋe ndi vhona u nga ri vhuendelamashango ha mitambo ndi ha ndeme ngauri vhu vha vhu khou thusa kha u alusa ikonomi ya shango kana ikonomi dza shango ngauri hu vha hu tshi khou daleliwa mashango o fhambananaho hu tshi khou badeliwa na dzi tollgate.

Tshifhinga tshi hone tshe tsha mpfhara tsha mitambo, ndi tshi ndi tshifhinga tsha twendi thene musi hu tshi khou tambiwa bola dzi bola fhano South Africa kana Afrika Tshipembe, ndi tshone tshifhinga tshe ra vhona uri bola i a takadza nga maanḓa hu na u dalela na mashango ngo ralo ngo ralo.

Ndi nga twendi thene musi dzi bola dza FIFA World Cup dzi tshi khou tambela fhano Afrika Tshipembe he thimu ya South Africa kana ya Afrika Tshipembe ya swika he ya ḓo dzhia tshiphuga tsha FIFA World Cup.

Arali nda wana tshikhala nae nṋe ndi nga mu vhudza uri kha farelela a tambese nga uri rivha ro isa maṱo khae.

Zwo leluwa ngauri tshifhinga tshoṱhe vhadededzi vha ya ḓa vha ri isa midavhini nga zwifhinga zwa mitambo ra swika ra thoma u ita zwa mitambo ndi hanefho hune vhadededzi vha kona u vhona uri ndi u fhio mugudiswa ane a vha na tshikili tsha zwa bola kana tsha zwa mitambo.

Nṋe ndi vhona hedzi puḽatifomo dzi tshi thusa nga maanḓa, ngauri vhathu hano maḓuvha vha wanalesa kha TikTok na kha Facebook na Instagram na kha WhatsApp ndi hone hune arali vho ramabindu vha tshi kho ṱoḓa u swikelela makete vha tea uya hone.

Nṋe arali hu uya nga nṋe zwithu zwine nda nga zwi engedza kana zwishumiswa zwine nda nga zwi engedza, ndi bola kha sia ḽa vhasidzana ngauri ndi a zwi vhona uri hu na vhasidzana vhanzhi vhane vha vha na zwikili zwa bola fhedzi tshikhala a vha khou tou tshi wana zwavhuḓi.

Arali hu na mutambo une nda nga u tamba vhutshilo hanga hoṱhe ndi mutambo wa mavili nga uri nṋe muṋe ndi a u takalela ndi wone une nda u ṱalelesa nahone ndi a u funa.

Arali ndo vha ndi tshi ngavha na tshikhala ndo vha ndi tshi ḓo ṱuṱuwedza vhadededzi na vhagudiswa uri mitambo ndi ya ndeme ngauri tshiṅwe tshifhinga kha vhaṅwe vhagudiswa u nga wana uri zwa tshikolo a si zwavho kana zwa pfunzo zwi kho vha balela fhedzi wa wana uri vha na zwikili zwa mitambo zwine zwa nga vha bveledzisa kana zwa vha swikisa kule.

Nṋe ndi a tendelana nazwo nga uri nga nnḓa ha uri mitambo i a gudisa vhaswa vhutsila, ndi vhona uri i a thusa uri vha dzule vho fareledzea u fhirisa uri vhavhe vha tshiṱaratani vha tshi khou daha mafola na u shumisa zwikambi kana zwidzidzivhadzi zwine zwi songo vha lugelaho.

Nṋe ndi muthu ano ḓi funela mutambo wa wrestling, ndo thoma u u tikedza ubva vhuṱukuni hanga ndi kha ḓi tovha tshikoloni tsha phuraimari.

Muthu ane nda mu ḓivha ane o no vhuya a wana pfhufho nga zwa mitambo ndi mungana wanga, ndi musi o gidima ubva tshikoloni a ya phanḓa Sekgosese u swika a tshi fhirisela fhiriseliwa Pietersburg hune ha vha Polokwane nga zwa mitambo he a wana hone tshi pfhufho yawe.

Thimu iṅwe ine nda i ḓivha yo vhuya ya fhira kha zwifhinga zwikonḓaho, i tshi khou balelwa u kora, tshifhinga tshoṱhe i tshi dzulela u ḽiwa, ya fhedza tshifhinga na miṅwaha i sa kho kora sa vhaṱaleli ra vhuya ra humbula u nga ri i bve kha dziṅwe thimu kana i litshe zwa bola.

Nga zwifhinga zwashu kha mitambo ya sialala zwo vha zwi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa, zwo vha zwi tshi takadza luṅwe ro ṱangana dzi tshaka dzo fhambananaho kana lo lo lushaka lwa vhavenḓa ri tshi khou tshina mitshino yo fhambananaho ya sialala, vha maṅwe mashango vha tshi kho guda kha vha maṅwe mashango uri nga ngei kha thungo luṅwe zwi itiswa hani.

Nṋe ndi vhona u nga ri kha mitambo uri vhaswa vha ḓi isa phanḓa na u shela milenzhe ndi soko vhona ungari hunga ṱoḓea u sengwa senga kana u koḽeka tshelede kha zwiimiswa zwo fhambananaho uri ri kono u kona u tikedziwa nga zwiimiswa zwihulwane zwo fhambananaho, kha musi zwi imiswa zwi nonga zwa banngani kana zwiimiswa zwine zwa tikedza vhaswa kana kha u bveledzisa vhaswa.

Zwi a konḓa u wana zwishumiswa zwa mitambo naho arali muthu a tshi khou humbela kana vhaswa vha tshi khou humbela donation u wana na hu tshi kho to bvisa vhathu maṱukuṱuku ngauri vhaṅwe vhathu a vha zwi pfhesesi uri mitambo i na vhundeme vhungafhani kha vhaswa.

Nṋe ndi vhona vhagudiswa vha vhaholefhali vha si na thikhedzo yo eḓanaho ngauri u ya wana vhunzhi havho vha sa khou kona u dzhenelela kha kha mitambo ya tshikoloni ngauri a hu na zwishumiswa zwine zwa nga ita uri vha vhe vho tsireledzea, zwiṅwe ndi zwa uri a hu na na fhethu hune ho vha tea hune vha nga kona u to tambela hone mitambo yavho vha vhenga tshavho kana na musi vho ṱangana na vhaṅwe ngauri vha nga fhedzisela vha kho huvhala.

Ndi mitambo ino fana na tshikona na mutambo wa domba na mutambo wa malende ndi yone ine ya kuvhanganya vhathu wa wana vha fhethu huthihi.

Nṋe ndi vhona vhaswa vha tshi guda zwikili zwa bola nga kha u vhona dzi thimu nnzhi dzo fhambananaho dzi tshi khou tamba.

Iṅwe nḓila ya khwine nṋe ndi vhona hu u amba na musanda uri vha thusedze kha tshikwama tsha u lugisela zwiṋamelo uri vhatambi vha kone u swika hune vha khou ya u tamba hone tournament.

Dziṅwe nḓila vha nga anḓadza mitambo nga u sumbedza dzi vidio dza mitambo dzine dza nga tamba khamusi luthihi kana luraru kha vhege.

Ndi tshi sedza kha vhupo hashu ndi vhona hu kho pfhumbudziwa vhana ngauri kanzhi kanzhi hu na zwiimiswa zwine zwa dzhia vhana vha yo gudisiwa mitambo ino fana na bola na netball kha vhasidzana.

Mutogwa ndi mutambo une wa tambiwa nga vhatukana une wanga mufuvha hu vha hu tshi khou tambiwa ho gwiwa zwidindi zwinzhi zwinzhi, hu tshi khou dzhiiwa matombo a tshi bvisiwa kha tshiṅwe tshidindi a tshi dzhenisiwa kha tshiṅwe.

U ya nga ha mulayo wa ndode arali muthu a wisa gaṱe u vha o ṱa, arali a sia ndode mbili nga nnḓa ha tshidongo hu si nthihi u vha o ṱa.

Musi hu tshi khou tambiwa uḽu hu vha hu khou fhufheliwa nṱha zwino khaedu dzine dza nga vha hone ndi uri muthu a nga wa a huvhala.

U tamba video games ndi zwithu zwine zwa takadza nga maanḓa, zwi a ita uri u konane na vhathu vha hau vha muṱa.

Magaraṱa nao a ya takadza nga maanḓa u tshi khou tamba na vhaṅwe vhaswa. Ndi mutambo une ndi kale vhathu vhanzhi vho ḓowela u u tamba, u takadza uri ri a ita ri tshi seana ra dovha ra lila roṱhe musi ri tshi khou ḽiwa.

Thonomennde ya dzi bola ine nda funa u i ṱalela ndi ya FIFA ngauri i vha i khou ḓisa mashango o fhambananaho ri shi khou vhona na zwikili zwa vhathu vha seli, zwa bola.

Huṅwe hune ha tambeliwa hone mitambo ndi fhethu hune ha vha zwi badanani zwa tsini na hayani hune vhaṅwe vha vhatambi vha vha vha tshi khou dzula hone.

Ee ndo no ḓiwana ndi khou ita masheleni nga u rengisa maḽegere ane ndo vha ndi tshi khou ita wanirannda ḽithihi uri ndi kone u wana mbuyelo.

Vhana vhane vha vha vha mahayani vho ḓowela u tamba mitambo tshiṱaratani nga tshavho, hu no uri vhana vha dzi ḓoroboni vho ḓowela u tamba dzi vidio geames vho dzula nḓuni.

Zwikoloni ndi hone hune nda ḓivha hone uri vhathu vha nga ḓidzhenisa kha zwa mitambo ngauri hu na dzi phurogiremu dza musi tshikolo tsho bva dzine ha tambiwa dzi bola na dzi netball kha zwiṅwe zwikolo.

Kha vhupo hune nda dzula khaho a hu tou vha na vhaswa vhanzhi vhane vha u ḓidzhenisa kha zwa mitambo sa buḓo fhedzi hu na vhaswa vhane vhanga vha khou yela kha u ṱoḓa u dzhia a mitambo sa buḓo vhane vha a tikedziwa zwikoloni zwavho.

U gidima nṋe ndi vhona hu iṅwe nyonyoloso ine nda i funa ine nda pfha uri ndi mutambo une nda nga u dzhenelela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Ee ndi a funa dza u dzhaiva ndi ndoṱhe, ndi ngauri ndi a shona u dzhaiva vhukati ha vhaṅwe vhathu. Fhedzi ndoṱhe ndi vha ndi khou pfha ndi khou takala uri ndi khou ḓivhona uri ndi khou kona kana a thi khou kona naa.

Nṋe ndi vhona vhuḓimvumvusi ha mavili hu vhone hune ha nga ita masheleni kana mbuelo i vhonalaho ya masheleni arali hu na program ya mavili ine ya nga itiwa tshitshavhani ha vha hu khou fhiwa vhathu vhavhili uri vha lwe, ha vha uri hu khou poseliwa masheleni.

Nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri muthu a fhedze tshifhinga tshilapfhu kha u tamba mitambo kha ṱhingo, ngauri zwia ita uri muthu a humele murahu kha vhutshilo. Ua balelwa nau vha na tshifhinga tshau humbula kana tsha uḓi humbulela na vhumatshelo hawe, zwi tshi kwama mutakalo zwia ita uri maṱo ange asa vhavha.

Nṋe ndi shumisesa TikTok na Facebook, ngauri ndi dzone puḽatifomo dzine nda wana mafhungo ane nda khou a ṱoḓa.

Ndi geimi ine yapfhi subway surf ndi yone ine nṋe nda fhedza tshifhinga ndi khayo, ndi khou i tamba kha luṱingo lwanga.

Vhukonani vhune ravhu fhaṱa online musi ri tshi khou tamba dzi geimi, ndi vhukonani vhune ravha ritshi khou ṱaṱisana uri nnyi o guma gai nnyi a guma gai.

Geimi ine nda i funesa ndi tshi khou tamba na khonani dzanga, ndi subway surf ivha i khou fhaṱa vhukonani ngauri rivha ri khou takala roṱhe nga tshifhinga tshithihi.

Masiandaitwa ane avha hone musi muthu a tshi khou pangesa geimi nnzhi kha laptop, ndi uri laptop iya fhedzisela i tshi khou firiza.

Tshifhinga tshinzhi kha vhupo ha mahayani, zwine zwa itea ndi thaidzo ya nethiweke kana tshenzhemo ya nethiweke, musi ri tshi khou tamba dzi geimi dza online.

Ahu tuvha na khombo nnzhi dzine dza nga itea kana dzi nga bvelela musi muthu a tshi khou tamba mitambo online, fhedzi hunga tovha na khombo ṱhukhu nyana ya uri dzi founu dzi nga hekiwa kana dzi ṱhingothendeleki dzi nga hekiwa.

Mutambo une nda nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha dzhenelele khawo, ndi mutambo wa subway surf ngauri u ṱuṱuwedza muthu uri asi ṱavhanye u fhela mbilu kha zwine a khou ṱoḓa, zwezwi u tshi khou ḓi tamba uvha u khou guda usa fhela mbilu.

Subway surf ndi wone mutambo une nda dzulela u u tamba kha luṱingo lwanga, nahone athi fhedzi tshifhinga ndi songo u tamba kanzhi kanzhi arali ndi songo dzhena khawo ndi pfha ndi tshi khou borea.

Matambele a geimi ndi u tamba u tshi awela, kana u tshi awedza muhumbulo ngauri arali wa sokou tamba u tshiya usa tsha awedza muhumbulo, zwi sia zwi tshi khou kwama mutakalo wau.

Nṋe ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha dzhenelele kha geimi ya soduku, ngauri ia ita uri muthu a ṱu avhe na humbulo wo ṱuṱuliwaho a dovhe hafhu a kone uvha na tshikili tsha u tandulula thaidzo.

Mutogwa ndi mutambo une wa tambiwa nga vhathu vha vhanna, u tambiwa nga vhathu vhano swika vhaṋa uya khavha fumi.

Khadi ndi mutambo une wa takadza nga maanḓa, nahone uita uri muthu a dzule ana mutakalo wavhuḓi ngauri uvha a tshi khou uita nyonyoloso tshifhinga tshoṱhe.

Mitambo ine nda i ḓivha ya sialala yo gudisiwaho vhathu, ndi mutambo wa thenisi, na mutambo wa khadi, na mutambo wa uḽu nṋe ndo gudisiwa yoṱhe.

Muravharavha ndi geimi ino takadza nga maanḓa, ino tambiwa nga matombo ane rivha ri tshi khou panga tshidindini ritshi bvisa ritshi dzhenisa kha zwiṅwe uri ri kone u wina.

Ndi ngauri tshiṅwe tshifhinga uya wana uri fhethu hune ha khou shumiwa hone kana hune ha khoyo shumiwa hone, tshiṅwe tshifhinga hunga ṱoḓea dzi hobby dzavho u itela uri dzi thusedze huṅwe fhethu.

Mutambo une nda funesa u dzhenelela khawo nga maanḓa, ndi mutambo wa thenisi ndi na khonani dzanga ndi wone une rovha ritshi takalela nga maanḓa u dzhenelela khawo.

Mutambo une nda u funesa ndi mutambo wa wrestling, ndi wone une nda dzulela u ṱalela ubva musumbuluwo u swikela vhege itshi fhela.